Ee, o ka apara diaparo tsa setso go ya kwa meletlong. Mme go dira jalo gantsi ke mokgwa o montle wa go itlhalosa le go nna motlotlo ka setso sa gago. Bogologolo ka nako ya ditiragalo tse di jaaka letsatsi la boswa moAforika Borwa. Le fa go le botlhokwa go nna o etsa tlhoko gore o etsa tlhoko gore o apere ditilwana tse di boitshepo kgotsa o tsaya setso sa gago, okay.